Mo setsong sa ka, re apara seaparo se se bidiwang kgakana. Ke seaparo sa setso re se bitsa motoise, ke sona se se farologantshang banna le basadi. Mo nakong tse di fetang go fetogile ka gore di apariwa ka tsela tse farologaneng. Jaanong a go sa tshwana le kgale mo eleng gore re ne re itse gore kgakana e apariwa so, kgakana ke e brown. Nou e na le di-colour tse farologaneng, nou e na le metlhobo-tlhobo e e farologaneng. Ba e tsere, ba e kgabisitswe, ga e sa bonagala gore ke seaparo sa setso, go pila fela oa ikaparela, oa itsamela le dinako.

Seaparo sa setso se apariwa ko meletlong jaaka di-conference gonne fa o fitlha ko, e go tseya e go beya ko plek-eng, eleng gore batho ba kgona go bona gore a tsena moTswana, a tsena ngwana kgadi, ba kgona go go rete go ya ka seaparo se o sa apereng. So ga o tsena ko di-conference-eng, o tsena ko meletlong o apere seaparo sa setso, e go fa seriti, e go fa maemo, ya go tseya ya go pagamisa.

Ke moaparo wa basadi wa siZulu o ko o bonang o le montle gonne o tshwanna mang le mang, ga o kgethe mmele ebile ga ona di-colour tse dintsi ntsi, tse di tlhakatlhakaneng. Ga le apere le le mazulu, go a bonagala gore morafe . Ga go ope o a tla botsisang gore ba le ba apereng moaparo o mo so ke bo mang, ke morafe ofe.

ga ke nagane byao ee diaparo tsa setso di na le puo e di byang kwa ntle kwa di fa molaetsa compare two diaparo tse di apariwang gona byanong ga se lona lobaka le le dirang gore bana ba gompieno ba sa tlhole ba apara gonne ba bona merafe e ntsha matswele ko ntle e ntsha dife baakanya and e ke tshepa gore moaparo wa setso o nale seriti gonne ga o le mme ya nyetseng go na le tsela e o aparang ka yona ga o leng thata go na le tsela e o aparang ka yone ga se ntse o le ngwanyana ba mmitsa gore ke le je introvert mme be go na le tsela e aparang ka yona so moaparo o ke fela go farologantsha gore o le o ga ba mo

Ee mo malatsing a fitileng mekgabiso ke yone e ne e kgona go farologantsha gore merafe o e bona jwang empa mo nakong yanong o fitlhela motho a kopantshitse mekgabiso le moaparo wa morafe o rileng so ga o sa kgona go farologanya ha ntsha o bone gore o ke morafe ofe o ke morafe of maar a sengwe se ke se lemoga tlileng ka morafe o mazulu ke gore ba apara khutshane e ba e bitsang gore ke se toll o ba apara tuku kapa soil mo magetleng e bidiwang gore ke deon touch e e bontshang gore mosadi yo o nyetsweng ga ntshidi f jaaka ko ntle o ba fitlhela ba apere di khiba tse di bitswang di vice code e tse eleng gore di fitlha ko tlase ga lengwe pele ke ka mokgwa o re kgonang go farologanya ka teng ka.

Mosadi ga a fetsa go nyalwa, o tshwanetse go rwala mo tlhogong, o tshwanetse go rwala mo magetleng, o tshwanetse go apara diroko kapa dikete, tse e leng gore di fitlha ka mo tlase ga mangwele, go bontsha gore ga e sa le ngwanyana. Ga a sa le mo mmaketeng wa gore ena o batla go bonwa, o tserwe, le ge batla ba o batla basadi, ena ba seke ba mo leba gonne o na le wa gage, o e leng gore o itsetse ena.

Diaparo tsa setso tsa seTswana go le gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo. Gantsi baTswana ba ithatela letlalo la podi kapa la nku. And then ga fetsa go be le tse di apariwang ko maotong tse re di bitsang dišagašaga. O fitlhela re ikiretse tsona ka di-shell-e, re kentse matlapanyana or-e re kentse mmidi ka mogare. Ga o bina di a lla mo la, di go direla mmino gore o nne monate.